Ayikho into ebalulekile emzimbeni womuntu njengokuzivocavoca, ayikho into ejatshulelwa umzimba womuntu njengokuwunyakaziswa ngoba umzimba ngalesi khathi uwunyakazisa uyaphepha ey'fweni, uhlezi ulula, awufani nomzimba womuntu onganyakazi nhlobo. Awubi semathubeni okuthola izifo ngoba uhlezi unyakaza, uhlezi unyakaza. Awufani nowomuntu ohlezi uvalelekile, ohlezi ubopholekile. Into okuyiyona nje ebalulekile ngezemidlalo emzimbeni womuntu ukuthi umzimba uma uwuvocavoca awutholi izifo kalula okuhlezi uqaqekile.

Mina ngikhule ingekho into engiphoxa njengokuhlulwa umdlalo emajiteni. Bengizama ngayo yonke indlela ebanganini bami, ukuyibonakalisa ukuthi hhayi bo, nami ngikhona bo. Ibingeminingi-ke nokho imidlalo evamise ukungihlula. Ibingeminingi impela, kodwa nje abangani bami bebengeseke ngokuthi sicinge-ke size sithole-ke okuyiwona mdlalo-ke nami engizokwazi ukuwenza ngoba cha, yona ibingangihluli yonke, bekukhona engikwazi ukuyidlala.

Abantu badalwe ngokungafani. Abanye abantu bayasaba ukuzama izinto ezintsha empilweni. Lowo mdlalo-ke lowo asuke asebonile ukuthi uyakwazi ukwenza ube esezimelela kuwo-ke engasafuni ukuzama imizamo imidlalo emisha. Kumuntu engibonayo ukuthi akahaleli ukuzama imizamo emisha, ngingamyeka nje abambelele kulo asebonile ukuthi uyakwazi ukuwudlala futhi uyawujabulela. Kuloyo futhi ohalela ukuzama eminye imidlalo, ngingamnikeza futhi ithuba lokuthi akazame imidlalo emisha afuna ukuyidlala, ukuthi azoba nemidlalo emisha angakhetha kuyo, angabe elokhu ebambelele emdlalweni owodwa, lo aziyo ukuthi uyakwazi ukuwudlala.

Uma mina ngingakhetha umsebenzi , ngingakhetha owokudala amathuba emisebenzi, ngingathengisa imikhiqizo. Iqiniso nje lithi siyintsha ave sixakekile, imisebenzi ayivumi, ayivumi iyanqaba. Mina nje uma ngathola ithuba nje lokuthi ngishintshe impilo yentsha yakithi, ngingaveza indlela yokuthi silekelelane ngokuthi sifundisane ukuthengisa imikhiqizo, sifunde ukuy'mela sibe namabhizinisi amancane asingenisela inzuzo. Mina nje bengenza lokho, uma kungase kuthiwa nginikezwa ithuba lokuthi ngibe nomsebenzi wokuyilibazisa noma ngibe usomabhizinisi omncane.

Mina ayikho into engelapha njengomculo noma ngabe yini engibhekene nayo ngaleso sikhathi, noma kungathiwa inzima kangakanani, ayikho into engipholisa njengomculo. Eyi, kubuye kuzoba i-reggae-ke, hheyi ukuthi uma kungabuye kube yiwo, awukho umculo engiwuthanda njengaloyo ungilapha, ngiphile kube ngathi ngiyingane encane engakaze ize ibe ney'nkinga.